Ndi u toya wa vha dalela wa vha ṱalutshedza thaidzo ine u khou ṱangana na yo na uri a vhaḓe vha vhone zwifuwo zwine nda vha nazwo uri kha vhulwadze vhune ha thusisa hani. Asi mafhungo o sotou vhakwama vhaḓa ṋne ndi songo thoma nda ya kha vho nda vha ṱalutshedzisa thaidzo ine nda vha na yo, na u vhona uri vhone vha zwi itisa hani uri matshelo ndi sale ndi khona u ḓi itela nga ṋne muṋe.

Afurika Tshipembe ri funesa zwiḽiwa zwine zwa to limiwa ndi ngazwo i tshi kona u wedza vhathu vhanzhi fhano Afurika Tshipembe ya kona wedza ikonomi ya fhano ngauri zwinzhi zwa hone ri tou ḓi itela riṋe vhaṋe ngauri ri tou lima and then ha dovha funeswa zwithu zwine ra vha ri khou tou zwifuwa zwine ra vha ri khou ḽesa zwone. Ahuna uri ri ḓovha ro sedza kha maṅwe mashango ane ri nga thoma ra lindela zwitshi ḓa fhano ra kona u zwiḽa, ri tou ḓiitela riṋe vhaṋe ndi ngazwo ri tshi kona u dovha ra rengisela na vhaṅwe vha maṅwe mashango ndi zwine ra vhuedza ngazwo ngauri zwinzhi ri tou ḓiitela riṋe vhaṋe ra kona u rengisela maṅwe mashango.

Phuri ndi miroho ine rai anzela u shumisa mahayani ri dzu shumisa kha u bika bovhola ḽine ḽa konḓelwa nga thanga. Thanga dza hone dzi vha dzi lwu phase dzi vha dzi nḓuhu ri dzi shela ra shumisa na ranga ḽine ḽa bva musi phuri dzi tshi khou mela. Ra dovha ra shumisa u bika kha delele, ri a shela kha delele musi ri tshi khou bika delele. Ndi zwone phuri ra shumisa khazwo mahayani ashu.

Ehe, ndi a humbula zwo shandukaho ndi u engedzea ha fhethu he vhavha vha khou lima hone. He vhavha vha khou lima hone ho vha hu fhethu huṱuku zwaita uri vha kone u wana fhethu hu hulwane ngauri zwe vhavha vha khou lima, vha vha kho kona u zwi, vhavha vha kona u zwi rengisa or u isa fhethu hune huṅwe ahuna zwaita uri vha kone u ḓi tshidza nga zwezwo na u shanduka ha zwithu hayani na uri vha kone u wana vhaṅwe vhashumi vhanzhi nga kha vhulimi.

Ṱhahelelo dzine dza nga vhangwa nga maḓi kha vhulimi ndi u fa ha zwimelwa ha dovha ha fa ha zwifuwo musi arali hu sina maḓi nanga vhathu vhaya ḓi fa musi hu sina maḓi vhaṅwe vho ḓi tou a dzula nao ngauri muṅwe na muṅwe u vha a khou ṱoḓa u sheledza zwithu zwawe uri zwisa fe, uri a kone u wana zwiṱukuṱuku zwine a nga kona u lima. U sa vha hone ha maḓi fhethu hune navha ha vha ni ne na hu shumisa sa vhulimi zwivhanga ṱhahelelo khulwane, u thoma na khaya masheleni zwi ita uri ni luze, ni luze zwoṱhe zwine na khou zwi ṱavha ngauri zwithu zwoṱhe zwine na kho zwifuwa ngauri maḓi ndi a ndeme kha a tshithu tshiṅwe na tshiṅwe.

Hango fanela ngauri zwimela uri zwimele kana zwife zwi zwaḓani zwa vhashumi vha mabulasini vha tea u zwi ṱhogomela, vha tea u vhona uri zwi khou takala zwavhuḓi naa, vha tea u zwi tsheka masiari na nga madekwana u vhona uri ahuna zwikhokhonono zwine zwa khou ḽa naa! U fhirisa muṋe wa bulasi ane anga ḓa luthihi kha vhege, vhashumi vha mabulasini vha dzula vha hone tshifhinga tshoṱhe nga ngomu bulasini vha khou tsheka zwimela uri zwi khou mela nga nḓila yavhuḓi naa.

Zwa kale vhavha vha tshi tou lima tsimu or bulasi yoṱhe nga zwanḓa zwo vha sa fani na zwa zwino zwine vhathu vha shumisa mitshini or thekhinolodzhi ine inga kona uḓa u lima tsimuni. Vha kale vhavha vha tshi tou lima nga zwanḓa vha fhedza vha ṱavha nga zwanḓa zwo vha zwina process khulwane nga maanḓesa uri zwo vha zwi tshi nga kona u fhedza na miṅwedzi hu khaḓi limiwa fhethu huthihi hu sathu fhela zwa zwino zwoṱhe zwa kona itiwa nga ḓuvha lithihi.

Vhulimi ndi hone riṋe ra kona u ḽa ngaho musi ro lima ha kona uri dzhenisela masheleni khao. Ra do vha ra wana zwiḽiwa khao futhi zwezwi zwine ra vha ri khou lima ri do vha ra vha ri khou lima zwine ra vha ri khou dovha ra zwiḽa zwone zwine zwa kona uri ri zwi kone uri fha vhutshilo kha kha riṋe zwone zwine ra kona u wana vhutshilo khazwo na uri ri a kona u dovha ra thola vhaṅwe vhathu vhane na vho vha khou baleliwa vha ngo kona u shuma fhethu hune ra vha khou lima hone.

Ndi vhona zwi songo fanela uri vha mavhengele vha ḓurisele vhalimi vhane vhaya vha tshi dzhia zwiḽiwa kha vho zwi vha zwi songo fanela a zwifani na musi hu tshipfi vha khou zwi dzhia vhavha vha khou zwi rengisela kha maṅwe mashango hezwo zwi a pfala ngauri hu vha huna process khulwanesa ndi zwine zwa ḓo fhedzisela zwi khou itea ndi zwauri vhaṋe vha bulasi vha ḓo fhedza vha vula maṅwe mashopo maṱuku ane vha ḓo kona u rengisa zwine vhavha vha khou lima. Zwi ḓo sia zwi khou wisa ikonomi ya fhano ngauri hu ḓo vha husi tshena mithelo ine ya khou badeliwa zwine zwa khou ita uri zwiḽiwa zwi ḓure kha mavhengele mahulwane ndi mithelo ine ya vha i khou badeliwa mara vhone vha tshi zwi renga kha vhaṋe vha bulasi hu vha hu sina mithelo.

Khavhishi ndi tshone tshimela tshine tsha shumesiwa nga maanḓa fhano Afurika Tshipembe. Ri dzi zwishumisa kha zwithu zwinzhi zwo fhambananaho, ri zwi shumisa fhethu hono tonga minyanyani, dzi kerekeni fhethu hunzhi hune havha hu khou bikiwa hu wanalesa hone khavhishi, mahayani ri a kona u ita ngayo salad, ri a bika for ara ri khou ṱoḓo u ḽa hayani. Ndi zwine ra shumisesa zwone nga mannḓa khavhishi fhano Afurika Tshipembe. Ndi yone ine ya tea u fanela u ṱavhisiwa nga maanḓa musi ri tshi khou sedza ku shumisele kwayo.

Ri vha ri khou vhulungea uri musi muthu o ḽa zwithu zwine zwa nga sokou mu silinga thumbuni ri a kona u mufha anwa ra do vha ra a vhulungela musi haneyo mafhi ane avha a khou bva kha tshifuwo tshetsho if arali tshina ṅwana ri a kona u dovha ra a shumisela kha ṅwana watsho musi mme a hone tshi khou baleliwa. Ri a shumisa kha zwithu zwo fhambananaho, ra dovha ra a shumisa na khau, khau ṅwa fhano mahayani ashu, ra a shumisa musi muthu o fembedza zwithu zwine a zwi khou mu anḓa a nga kona u a ṅwa kana u ḽa zwithu zwino nga poison khou mu anḓa thumbuni so kou pfa thumbu i khou vhavha a nga ḓi kona u a ṅwa u thivhela vhulwadze uvho.

Vhoṱhe vho vhalimi vhaṱuku vha tea u support iwa kana u wana thikhedzo kha masipala une wa vha tsini nao kana nga muvhuso uri vha kone u bveledza zwithu zwinzhi zwine zwa ḓo kona u vhuedza shango zwa do vha zwa vhuedza na vhone vhaṋe na matshilo avho lune zwi ḓo kona u ita, u sika mishumo kha vhathu vhanzhi musi vhulimi havho hu tshi khou hula lune vha nga kona u fhiwa zwi shumiswa zwine vha nga kona u shuma, vha fhiwa na zwi shumiswa zwine vha ḓo kona u ṱavha uri vha kona u bveledza shango ḽavho uri miṱa yavho, uri vha wane mishumo uri vha kone u wana tshelede ine vha ḓo kona u isa phanḓa na zwine na vhulimi havho.

Zwi tea u nyoriwa nga nḓila yo fanela ngauri maḓi a ḓalesa zwi mbo dzhia zwiḽiwa zwe zwa nyoriwa zwa wanesa maḓi manzhi. Huna zwiḽiwa zwine zwa fanela or huna zwimela zwine zwa fanela u ṱavhiwa nga tshifhinga tsha miḓalo zwine zwa funesa maḓi havha na zwine a zwi ṱavhiwi nga tshifhinga miḓalo.

Mbudzi ndi tshone tshifuwo tsho no ṱavhanya u ḓala kha zwifuwo zwone zwo ṱavhanya na u rengisiwa musi vhathu vhanzhi vha zwi shumisa musi vha khou ṱoḓa u elelwaho vhathu vha vho vhakale or vha khou ṱoḓa u zwi shumisa kha vhathu vha vho vhane vhakale vha ne vha nyongo u vhuisa hayani kana vha khou nyaga u zwi shumisa kha vhathu vhane vha khou ṱoḓa u ita vhu ṅanga vhane vha khou thwasa vhanzi vha ya zwi shumisa for mbudzi dzone dzine dza ṱavhanya u ita tshelede ngayo kha vhathu vhane, kha vhathu vhane, kha vhalimi vhaṱuku uri vha fuwe .

Musi u tshi khou vhulaiwa zwifuwo zwi khou tea u vhulaiwa fhethu ho tsireledzeaho, fhethu hune vha ḓo kona u vhona uri zwifuwo zwi khou vhulaiwa zwifuwo a zwi ngo tea u vhona uri zwi khou vhulaiwa. u vhulaiwa fhethu hune ha ḓo tsireledzea ri tshi khou dovha ra tsheka na uri zwivha zwi khou vhulaiwa u bveledza ṋama ine i khou dovha ya ḽiwa nga vhathu so hutea u vhulaiwa fhethu ho tsireledzeaho hune ha ḓovha ho valea hoṱhe ndi hune ha tea u fanela u vhulaiwa ha zwifuwo u sumbedza uri zwi khou zwavhuḓi.

Ndi zwa ndeme ngauri vho rabulasi vha tea u vha na ḽaisentsi i tshi khou sedza kha shango ḽa fhano Afurika Tshipembe ndi zwithu zwine zwa sumbedziwa ḓuvha na ḓuvha and then zwi nga kona sa muthu o itaho ḽaisentsi vha kona u vhuedza shango kha masheleni ane a ḓo vha a khou dzhena ngauri na vhathu ḓo kono u vha na fhulufhelo musi vha tshi khou zwi ṅwa u ḓivha uri zwine vha khou zwi ṅwa zwi khou bva u itiwa kha bulasi ifhio kana zwi khou bva u itiwa ḽi fhio. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uvha na ḽaisentsi ya bulasi ya uita waini.

Ehe, vhulimi ndi hone ho hwalesaho shango nga maanḓa ngauri zwoṱhe zwine ravha ri khou ṱoḓa u zwi ḽa zwi vha si khou tou vhunzhi hazwo hune zwifuwo zwi vha zwi khou tou ṱhogomelwa zwoṱhe zwine ra vha ri khou zwi ita fhano kha ḽa Afurika Tshipembe i funesa zwithu zwine zwa vha zwi khou ḓi tou limiwa and zwine zwa vha zwo tou itiwa, ri funesa zwine zwa vha zwo tou limiwa ndi ngazwo na vhubindudzi huna mannḓa ngauri vhathu vhanzhi vhaya vha tshi renga hone.

Nga vhuedza arali a nga wana tshumedzo dzoṱhe uri a kone edzo nḓirivhe tshine tsha vha hone ndi tsha uri vho mabindu vhaṱuku vhanzhi vha hone vhaḓi limela u ḽa ngauri vha vha sina zwi shumiswa zwine vha ngo kona u zwi shumisa uri vha swikelele u vha vho ramabindu vhahulwane hune muvhuso wa nga dzhenelela nga ngomu unga wana vha tshi khou bveledza zwithu zwi hulwane vha wana vha tshi khou engedza na fhethu hune vha khou lima hone. Vha khou diniwa nga masheleni a uri vha kone u limela vhathu vhane vha vha rengisela vhone ndi ngazwo vha ḓi lineal u ḽa.

Dzi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo ngauri dzi mvula dzi vha dzi khou na u itela uri dzi kone u kukumuwa na u itela uri ḓuvha, na u kona u wana ḓuvha ngori nga tshifhinga tsha winter dzi ya fa dzi si tsha kona u kukumuwa. Ngauri phonḓa dzi ḓingela nḓuhu dzi tea u wana, dzi tea u ṱavhiwa nga tshifhinga tsha musi phepho yo no fhela, u thoma vho September hanefha dzi ya dzi tshi khou thoma u ṱavhiwa kana vho August, zwi tou bva khou ri fhethu ha hone ndi kha vhupo vhufhio vhune a vhu rotholesi kana mutsho wa hone wa ananela na u ṱavha phonḓa.

Dzi nyaga tshifhinga tsha u ṱavha na tshifhinga tsha o ṱhogomela ngori dzi na mushumo u thoma kha u ṱavha, u swikela musi dzi tshi vhibva mara malamba a musi dzo no vhibva a vha a manzhi ngauri nḓuhu dzi vha dzi khou ṱoḓeswa nga vhathu vhanzhi na makete wa hone u vha u nṱha musi ni tshi khou dzi rengisa kha nḓuhu. Ndi ngazwo ndi tshi ri ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzi ṱavhese nḓuhu fhedzi dzi nyaga muthu a re na tshifhinga tsha u ṱhogomela ngori dzi na mushumo nga maanḓesa, u swikela musi dzi tshi ya u rengisiwa dzi vha dzi na mushumo. Mara ndi ṱuṱuwedza vhathu uri vha ṱavhese nḓuhu kana vha dzi ṱhogomele nga maanḓa, vha tsheke na tshifhinga tshine vha nga kona u dzi ṱavha zwi tshi ḓa kha mutsho.

Ndi takalela u ṱavha mavhele na miroho i no nga mitshaini, tshipinatsgi, muxe, nda dovha nda sedza na mutsho uri nga tshifhinga tsha so ndi nga ṱavha zwithu zwifhio. Ndi zwa zwavhuḓi vhuḓi ni langiwa nga mutsho uri nga tshifhinga tsha so ndi khou tea u ṱavha zwifhio mara mavhele ndi ane nda takalela u ṱavha ngori a vha a na mushumo munzhi, ndi a neta u ḽa tshikoli, a tshi vhibva ra ita mugayo ra dovha ra ḽa mugayo ngori ndi takalela mugayo wa mavhele ane ra vha ro tou a ṱavha.

Ndi phiriphiri, ro lingedza u i ṱavha i sa tshile na maṱamaṱisi, zwo vha zwi tshi khou vhangiwa nga mutsho. Khaedu yo vha yo uri, zwi tou vha na tshifhinga zwine zwa ṱavhiwa ngatsho a si mafhungo o sokou tou humbula wo ṱavha wa ṱavha nga tshetsho tshifhinga, a zwi nyangi u ṱavheswa nga tshifhinga tshine ḓuvha ḽa vha ḽi khou fhisesa ngauri zwi a ṱavhanya dza ṋoka. Zwi nyaga u ṱavhiwa mafhedziseloni a musi phepho i tshi vho ṱuwa kana vho mathomoni a Augusr hanefha uri zwi kone u tshila ngori hu vha hu saatu tou fhisesa.

Ngauri ri vha ri tshi khou ḽa yone iṋe gurowu, hu vha hu na mutakalo woṱhe wo fhelelaho musi hu tshi ḓa kha muthu, musi ri tshi vhambedza na vhurotho hovhuḽa vhuṅwe vhune a vhu na gurowu vhu vha vhu na mutakalo wo woṱhe musi, ni ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḽese hone u fhira vhurotho uri hu si na gurowu.

Ndi mukapu wa makhaha, ndi wone nda takalela u ḽa misi yoṱhe ngauri u vha u na dzi pfhushi dzoṱhe dzo fhelelaho, ndi u takalela u ḽa ngori ndi dovha nda u shela na mafhi nga ngomu, so ndi wone une mukapu wo lugela uri ndi u ḽe ndi tshi khou ya ngaha nṋe muṋe ngori ndi mukapu wa kale na kale une ro u ḓowela u bva kale ri tshi khou ḽa.

Ya ndo no vhuya nda u ḽa vhuswa ha makhaha na mukapu wa makhaha, ndi zwine nda dzulela u ḽa zwone ngauri zwi ita uri muvhili wanga u dzule u strong na uri muvhili wanga u vhe na mutakalo woṱhe wo fhelelaho musi ndi tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa makhaha kana mukapu kana vhuswa ha makhaha. So ndi zwine nda ṱuṱuwedza na vhathu uri vha dzulele u ḽa ngori zwi ita uri muvhili u dzule u na pfhushi dzoṱhe dzo fhelelaho musi ri tshi khou ḽa zwiḽiwa zwine ndi kale na kale zwi khou ḽiwa.

Makhaha a na mutakalo wavhuḓi kha muvhili wa muthu musi a tshi ḽesa zwiḽiwa zwi re na makhaha kana zwiḽiwa zwa makhaha ngauri ndi zwiḽiwa zwine ndi kale na kale dzi tshi khou liliwa, ndi zwiḽiwa zwine ndi kale zwi na miṅwaha zwi tshi khou ḽiwa, zwo ḽeswa u bva kale. So ndi ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḽe zwiḽiwa zwa makhaha ngauri zwi na mutakalo, a zwi na vhulwadze nga ngomu.

Ee ndo no ḓiwana ndi tshi khou ita, zwine nda ḓivha zwone kana zwe nda tshenzhela zwone kha u ṱavha gurowu i ṱoḓa fhethu hune ha vha na maḓi manzhi kana fhethu hune nda ḓo dzulela u i sheledza uri i kone u takala, a i toḓi fhethu hune ya ḓo ṱavhanya ya fa kana ya ḓo balelwa u aluwa. I nyaga uri ni i ṱavhe fhethu hune ya ḓo kona u ḓiwanela maḓi yone iṋe ya ṱavhanya u aluwa.

Ya ndo dzhia dzi Weetbix, nda dzhia tshi tshigeḓelo tshanga, nda dzhia na mafhi anga nda shela dzi Weetbix kha tshigeḓelo, nda shela mafhi, nda dzi lindela tshifhinga nyana uri dzi vhe dzi khou ṋokolowa musi ndo dzi shela mafhi nga ngomu tshigoḓeloni, ndi ima nyana minetse i si minzhi u itela uri dzi ṱangane na mafhi, uri ni kone u ḽa zwavhuḓi ngori ni nga si dzi shele na dzi ḽa zwezwo ngori dzi vha dzo ita tshigwada ni thoma na dzi lindela dza ṋokolowa.

Jungle Oats ndi mukapu une wa vha wo mikisiwa mavhele o gaiwaho wa dovha wa mixiwa na gurowu hu u itela uri musi ni tshi khou ḽa ni vhe na mutakalo wavhuḓi musi ni tshi khou ḽa, ni pfhe ni na maanḓa oṱhe. Ndi mukapu une wa dovha vhaṅwe vha ḓi u ḽa vho mikisa na mafhi, vhaṅwe vha u ḽa wo tou ralo musi vho tou shela maḓi fhedzi.

Ndi mutshelo une a wu ngo ḓowelea nga maanḓa musi ri tshi khou sedza or a si kanzhi ni tshi nga wana shophoni and then a si kanzhi ni tshi nga wana vhathu vho u ṱavhesa kana vhathu vha khou ṱoḓa u renga. ndi wone mutshelo une wa tea uri vhathu vha u shumisese nga maanḓa ri khou sedza zwine zwa shumiswa zwine wa shuma zwone ngori u vha u na zwinzhi zwine muthu a tea uri muthu a u shumise.

Ri a shumisa kha u ita dzi saladi, ra a shumisa kha u ita dzi dzhusi dzedzi dzine ra ro ḓi itela dzine ra vha ro mikisa na miṅwe mitshelo. Zwi khwine hu itela uri mivhili yashu i kone u vha sharp, one maapuḽa a na mishumo minzhi nga nnḓani a u , vhaṅwe vha ya ḓi shumisa kha zwo fhambananaho.

Hu shidzhiwa swiri ḽoṱhe ḽa pangiwa kha mutshini wa u gaya zwoṱhe zwo ṱangana na makanda ngori makanda ndi one ane a vha a khou ṱoḓesa nga maanḓa musi hu tshi khou itiwa dzhusi kana tshikwatshi tsha maswiri and then vha kona vha tshi fhedza vha kono u sephareitha maḓi thungo vha bvisa ma ma maṅwe ma ma ma ma kanda na mini na zwoṱhe thungo zwa sala zwi maḓi.

Zwa mbudzi ya u fuwelwa mafhi zwa vha zwa vhathu vha kale ngo uri mafhi o vha a tshi tou hamiwa kha zwifuwo zwine vha vha nazwo, o vha a sa tou rengisiwa. Zwa zwino vhathu vha vha vho fuwelwa ṋama for u tou u ḽa kana musi hu na mishumo yo no nga ya u luvhedza. Ndi hune vhathu vha ya vha tshi renga mbudzi kha vhaṅwe vho fuwaho kana muthu a vha a khou fuwelwa u ita zwithu zwo no nga zwezwo ngori mbudzi i yoṱhe kana ngwe dzine dza shuma honoyo mushumo nga vhathu vha vha vha khou fuwela ṋama, a vha tsha tou fuwela mafhi u fana na vhathu vha kale.

Kilima ndi yone ine a i khou khakhisa nga maaṋda vhathu vhanzhi vhane vha vha vha khou shuma u lima kana vha lima ngauri vha tshi ṱavha zwithu zwavho nga season ine vha tea u ṱavha ngayo, kilima i vha yo no tshintsha and mara tshifhinga tshine ra shumisa u ṱavha ngatsho tshi vha tshi saathu tshentsha. Zwi ita uri musi ri musi ri tshi khou ṱavha zwi zwiḽiwa kana zwimelwa zwashu, zwa si tsha ita zwa fhedzisela zwi tshi khou fa nga nṱhani ho u tshentsha ha kilima ngeno season i yone yone iṋe zwa tea u ṱavhiwa ngazwo. Ndi ngazwo zwiḽiwa nga ṅwedzi zwi tshi nga zwi ya shotha nyana ngauri hu vha ho tshentsha kilima.